Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di tsenya batho ba ba tlhokang tiro mo boemong jo bogolo jwa kgaolwa le ditšhono. Ba palelwa ke go batla ditiro le go ithuta kgotsa go itse dikgang tse di ka ba thusang. Ba palelwa ke go fitlhelela ditiro gonne batho ba tlhokang tiro, gantsi ba tlhoka go romela di-CV tsa bone ka inthanete, ka email kgotsa go dira dithuto online. Fa data e le botlhokwa thata ba palelwa ke go tsena mo dipolatefomong tsa ditiro. Mme seo se ba tlogela fa thoko kwa mmarakeng wa tiro. Go ithuta le go tokafatsa bokgoni jwa bone, bo a kgaolwa.

Ke reka data ya inthanete le eo ya mafaratlhatlha. Ke reka yone e e tsayang sebaka sa kgwedi. Ke reka yone gonne e tlhwatlhwa tlase. Ke kgona go tsena mo inthaneteng, ke tsene mo email-ing, ke kgona go romela di-CV, ke kgona go batla diphatlhatiro ka yone. Ke tlhopile yone gonne e botoka thata ka tlhwatlhwa ebile e tsaya le lobakanyana e le teng.

Mo kgweding eno ke rekile data ya tlhotlhwa ya ya di-megabite-e tse . Ke e dirisitse lobaka lwa beke tse pedi. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela lobelo gore a e tsamaela ka pele gongwe e tsamaya ka bonya. O tshwanetse go lebelela signal-e mo lefelong la gago. Ga go na thuso ya go reka data e kgolo fa signal-e e sa nne teng mo lefelong le o nnang mo go lona. O tshwanetse go lebelela nako ya data le.

Data ya di-gig ke lesome a mane mme e ka intumedisa thata. Ebile nka kgona go di dirisa kgwedi yotlhe. Gape nka rata gore data e, e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Lebelo le le kwa godimo. Five G yo kgona go fana ka speed tse di ka ntlha ya TPS tse di ka fetang four G ka makgetlho a mantsi. Go bolelela gore video local download di tla dira go feta. Latency e e kwa tlase. Five G e na le latency ya one MS to four MS e e tshwanang le gore o dira dilo ka nako ya nnete. Capacity e kwa godimo. Five G e ka tsamaisa didiriswa tse di ntšhwa tse di fetang one million ka square metre. Madirelo a a tswellang mosola thata ke streaming le media, online education, job search. Ditšhono tse dišwa ke smart work plays le data analytics.

Data e tsenngwa jang? E tsenngwa jaana. Go reka bundle ya data, o tshwanetse go dirisa USSD code ka App ya network-e kgotsa mo shopong ya mogala. O tlhopha gore o batla volumu e e kana-kang le nako e tla dirwang mo go yone. Ya kgwedi, ya letsatsi kgotsa ya beke. Data e fetisiwa mo founung. Fa o reka, network-e e go fa quota ya data mo sim khatang ya gago. E tla simolola go dirwa fa o tsena mo inthaneteng. Data e dira jang? Fa o na le data o ka romela le go amogela message mo mafaratlhatlheng a gago, o ka bua le ditsala mo video call-o kgotsa audio call-o. Kgopolo e botlhokwa data mafura a internet-e, fa o sena founu e kgona go router mo inthaneteng.

Fa data ya me e ka fela ka pele, nka kgona go reka data ya kgwedi, ya beke kgotsa ya letsatsi. Go tlosa nka dirisa Wi-Fi Wi-Fi ya mo lelapeng Wi-Fi ya mahala. Nka kgona go ya data. Ke tshwanetse go tlhokomela gore App-e tse di thunya thata ka bonako. Dilo tse nka di dirang go netefatsa gore data ya me e bolokegile, ke go ya data, go sort-a di-alert-e, go sebedisa data safe mo founung le go disable-a di App-o tse di tshamekang kwa morago.